Ngoko luvo lwam, uNovak Djokovic ugqame njengoyena mdlali ubalaseleyo kwintenetya ngalo lonke ixesha kwaye nazi izizathu. UNovak Djokovic uphumelele ezona titile zeGrand Slam kwimbali yentenetya yamadoda, amaqhawe agqwesileyo afana nooFederal noNadal uwodlulile. IiGrand Slam zezona ngawona manqanaba aphezulu wokuphumelela kwintenetya, ke le rekhodi luphawu oluqinileyo lobukhulu bakhe. Nguye kuphela umdlali oyindoda ophumeleleyo kwiGrand Slam ezine ubuncinci kabini, ebonisa ukuba unokulawula kwiinkundla ezinzima, udongwe nengca, into abadlali abambalwa kakhulu abayizuzileyo. Kwaye iDjokovic unerekhodi eliphumelela eliphumeleleyo ngokuchasene neqela lakhe eliphezulu kuquka uRafael Nadal kunye noRoger Federer ebonisa ukuba uyewahlala ephuma phezulu kwimidlalo enzima.

Ndicinga ukuba ngaphandle kwezifundo ezifundisa kwigumbi lokufundela, imidlalo yesikolo idlala indima enkulu ekuphuhliseni izakhono zabantwana ngeendlela ezixhasa ukukhula kwabo ngokubanzi kunye nempumelelo yexesha elizayo. Ngemidlalo abantwana bafunda izakhono ezibalulekileyo zobomi ezifana nentsebenziswano, ukuziphatha nokunxibelelana, ezibanceda basebenze kakuhle nabanye baze bahlangabezana nemingeni. Bakwakha ukuzithemba kunye nesakhono sobunkokheli ngokuthatha indima phakathi kweqela nokufunda ukuseta nokufezekisa iinjongo. Imidlalo ikwafundisa abantwana indlela yokulawula impumelelo kunye sokusilela, ibanceda bakhe ukomelela nokomelela kweemvakalelo ngokomzimba. Ezemidlalo ziphucula ukufaneleka kunye nempilo, ukwandisa amandla kunye nokugxila eklasini.

Mna ijelo endilisebenzisayo lokujonga oku nguTikTok kuba uTikTok akasivezili kuphela izinto ezenzeka apha elizweni lethu koko uveza izinto ezenziwa nakwamanye amazwe apho nifunda khona nezinye iindlela zokuzonwabisa, oko kutsho ii-hobbies. Ndithanda lona eli ijelo kuba ngenene njengoba senditshilo, alivezi kuphela ii-hobbies zalapha okanye into eyenzeka apha eSouth Africa kuphela kodwa siyakwazi ukubona izinto ezenzeka nakwamanye amazwe, iindlela abantu kwamanye amazwe abazonwabisa ngayo nabo. Yiyo loo nto ndikhetha ukusebenzisa lona eli jelo.

Mzali ndithi mandithathe eli thuba ndithethe nawe malunga nento endixhalabisayo ngomntwana wakho,. Umntwana wakho akasaqhubi kakuhle eklasini, uyasilela kwizifundo zakhe, loo nto indenza njengomzali nam ndixhalabe. Ndiyakrokra okokuba lo mntwana uchitha ixesha elinintsi edlala imidlalo efowunini yakhe. Ndicela okokuba umphangele umntwana wakho uqinisekise okokuba uyawenza umsebenzi wakhe wesikolo kuba oko kuzophuhlisa ikamva lakhe. Ukuba uqhuba ngale ndlela akazuba nekamva eliqaqambileyo afane nabanye abantwana. Ndicela okokuba umntwana wakho umjonge umkhangele, uqinisekise okokuba umsebenzi wakhe wesikolo uyawenza ngokufanelekileyo. Ndiyabulela, enkosi.

Njengomfundi ofunda kwisikolo esisezilalini onomdla kumdlalo weqakamba, omnye umcelimngeni endijongene nawo kukungabikho kwezixhobo kunye nee-facillities ezifanelekileyo ezilalini. Kwiindawo ezininzi zasemaphandleni asinalo ibala leqakamba elifanelekileyo okanye iziqhokri ezilungileyo, ibhola kunye nezixhobo zokhuseleko ezifana nebhadi kunye nezigcinantloko. Ngamanye amaxesha kufuneka sisebenzise iziqhokri ezenziwe ekhaya okanye sidlale kumhlaba orhabaxa olungalinganiyo, nto leyo eyenza kube nzima ukufunda umdlalo ngokufanelekileyo okanye ukuphucula izakhono zethu. Kwakhona kungabikho umqeqeshi oqeqeshiweyo ukusikhokhela ngoko sithembele ekubukeleni iividiyo okanye ukuzifundisa thina, akusoloko kwanele.